Ngingafundisa abantu kabanzi ngokuzivocavoca nokubaluleka kokudla ukudla oku-healthy nokwenza sure ukuthi umzimba wakho uhlale usesimeni esi-right ungenayo i-high high phecelezi high blood ukubafundisa kabanzi ngoshukela i-diabetes. Ukuzazi nje ukubaluleka kwempilo yakho. Bese ngivula isevisi yokuzivocavoca phecelezi i-gym ukuthi beze nsuku zonke bezojima bese bayabhadala emva kwalokho.

UMahlengi ngingamukhuthaza ukuthi angazibukeli phansi futhi azi ukuthi kuwumdlalo lona usengaphinda futhi adlale awine. Ukuthi okubalulekile ukudlala ukuzithokozisa, nokwazi, nokufunda, nokuqondisisa futhi kabanzi nangomdlalo. Ngiyazi ukuthi ngesinye isikhathi kuba buhlungu ukuhluleka kodwa kubalulekile ukuthi ungazibukeli phansi futhi uzithembe ukuthi uma uphinda futhi uzophumelela.

Kungafanele kube nosuku lwe-sports day nala kwabanzi kufundiswa kabanzi ngabafundi ukudla ukudla okumsoco okunempilo phecelezi izithelo, ama-fruit, ama-aphula, obhanana. Konke lokudla okunomsoco, okunama-vitamines nokudla ukudla oku-amaveji, okungamaklabishi, amazambane okherothi. Konke lokho kudla lokho okwenza umzimba ube nomsoco nokwazi kabanzi ukuthi ukudlala umdlalo uyadinga umzimba ukuthi ube sezingeni elifanele.

Umdlalo waphela ngengxabano encane, kodwa sahlala phansi sayilungisa. Sakhumbuzana ukuthi bekuwumdlalo bekungayona into engenza ukuthi size sixabane or sigcine sikhiphelana amagama abuhlungu. Nokubaluleka kokuthi uma kukhona ukungazwani ningabangani nihlala phansi, niyikhulume indaba, nilungise ukuthi nangokuzayo nazi ukuthi akukona ukuthi yinto ekumele nixabanele kodwa kuwumdlalo akuyona into ekumele sithathe ngenhliziyo.

Kubalulekile ukufundisa izingane esisakhula kabanzi ngempilo nangezinto abangahlangabezana nazo ekukhuleni kwabo nezingqinamba abangahlangabezana nazo. Kumele futhi iy'ngane zifundiswe ukwazi ukubambisana nokuxhasana bebodwa. Bazi ukuthi bazodingana noma sebekhulile sebebadala bazodinga. Kubalulekile lokho ukuthi iy'ngane uzifundise nokuthi kubalulekile vele ukuthi kumele bafunde ngebhola i-sport kodwa kumele bafunde kabanzi kakhulukazi nangempilo nokubambisana nokuxhasana.

Imidlalo esishintshe kakhulu kunale esasidlala thina sisakhula. Okwamanje iy'ngane zamanje ayisadlali le midlalo esasidlala kuqala. Sekwabakhona ifoni kakhulu azisadlali emgaqweni nokuvocavoca nje ngoba sikhule sigijima sidlala sidlala ibhola sidla umacashelana. Zonke lezo zinto lezo, kodwa iy'ngane zamanje azisayidlali lezo mdlalo lezo kushintshe kakhulu akusafani nakuqala. Izinto sezishintshile manje sekwaba khona amafoni kakhulu ithekhinoloji kakhulu iy'ngane manje sesigxile kakhulu emafonini.

Izinto sezashintsha kakhulu manje akusafani nakuqala imidlalo eyayidlala kudala ayisadlalwa manje. Imbangela yalokho ukuthi izinto eziningi manje sezenziwa ngamafoni ithekhinoloji okwenza ukuthi kugcine abantu belibala imvelaphi yabo nemidlalo eyayidlalwa kudala. Kodwa-ke kukhona eminye imidlalo esadlala namanje ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya ngoba ezindaweni ezisemadolobheni eminye imidlalo eyayidlalwa kudala ayisadlalwa manje. Imbangela yalokho ukuthi izinto sezishintshe kakhulu akusafani nakuqala.